Vubihi, vubihi byi nga hlanganisa mikhuva yo biha, ku koxa ni ku vukhamba eka swikombiso swa vukati. loko vukati byi hleriwa hi vubihi, swi fana na ku vuyerisiwa eka xilo xa wena, ku lwisana ni ku vonaka swi ri misinyana.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cincile hi ku fambelana ka malembe hi ndlela ya yo hambanahambana loko ku pimanisiwe hinkwavo. Swikombiso swa vavasati ematikweni ya Afrika-Dzonga, ku na vutomi bya milawu ya swona leswi landzelaka swi katsa leswi vavasati va va . Vantshwa va va swi cinca minkateko swikombiso, .

leswaku swiambalo swa ndhavuko swi fanele ku ambariwa ngopfu hikuva swi kombisa rixaka ra hina, mfumo wa hina, na vutomi lebyi byi byi humaka eka byona. Loko hi nga swi ambariki, vana va hina, vatukulu va ta rivala leswaku i mani naswona va ta lahlekeriwa hi hi nhlohlori ya ndzhaka ya ka hina.

Marito ya ndzivalelo ni xitsundzuxo. Ndzi swi tiva leswaku ku lahlekeriwa hi munhu loyi u n'wi rhandzaka swi vava ngopfu. Ndzi khongelela leswaku u kuma kurhula enhlizwiyeni ya wena. Hikwalaho ka rirhandzu ra ntiyiso leri u ri rhandzeke ha rona u fanele ku tshama u ri na xitsundzuxo xa swilo swinene leswi mi swi hanyeke swin'we.

Ku nyika vavasati xiave lexikulu eka mintirho ya ndhavuko. Hi nkarhi wa khale vavasati a va languteriwa ku tshama ekaya ntsena namuntlha, u nga u nga kombisa leswaku vavasati va ni vuswikoti byo fambisa ndyangu. Va va vatlangi va nkoka eka swiboho swa ndyangu, na leswi na na leswaku va ni ntirho wa nkoka eku hlayiseni ka ndhavuko.

Ku pfumaleka ka ntsako ni ku karhateka emoyeni emotional strain. Ku feriwa hi nuna i nchumu lowu vavisaka swinene. Wansati u fanele ku langutana ni ku lahlekeriwa hi munhu loyi a n'wi rhandzaka ni ku fa vutomi bya bya le ndyangwini lebyi vabyi akeke swin'we.

Ri kombisa yini hakunen, ku hlula ka rifu. Ku pfuka ka Yeso swi kombisa leswaku rifu a ri na matimba ya makumu. I xitshembiso xa vutomi lebyi byi nga heriki eka hinkwavo lava va tshembaka eka yena. Ku hetiseka ka ntivonkulu wa Xikwembu. Paseka yi kombisa leswaku switshembiso swa Xikwembu swi tlhela swi hetiseka. Yeso u helela u helela ntirho wa kwe wa ku ponisiwa vanhu emisaveni.

Ina, tindlela to sweka ta manguva lawa, ti sungule swinene ta ndhavuko naswona leswi swi vonaka hi tindlela to hambanahambana. Nsekelo ya mhaka leyi, ku tirhisa swakudya leswi tsakisaka hi ku hatlisa fast food. Vana vanhu vatsongo va tirhisa nkarhi wo sweka ngopfu emakaya. Swiendlakalo swo fana ni ku xava swakudya leswi swi vekiwaka emakhelweni microwave.

Ku tirhisanela i ndlela ya ku hlayisa vun'we bya ndyangu. Loko un'wana ni wun'wana a endla xiphemu xa yena sweswo swi pfuna leswaku ntirho wu nga tikeli munhu un'we naswona swi dyondzisa ku xixima ni ku rhandzana. Ku dyondzisa vana vutihlamuleri.

Eka mina rainbow nation ri vula ku hambana loko hlanganeke hi kurhula. Ri kombisa leswaku kun'wana na kun'wana na kun'wana na kun'wana ni ku hambana ka tinxaka, tindzimi, vukhongeri, mintirho ya ndhavuko, ni yi swivutiso swa rixaka eAfrika-Dzonga. Kambe hinkwaswo leswi swi kuma ndhawu yo tshama swin'we hi ku xixima ni ku tirhisana. Ri tlhela ri vula ku tsandzeka loku hundzeke ni ntshembo wa leswi taka. Afrika-Dzonga yi tele yi teke nkarhi wo leha yi ri hansi ka mfumo wa ku avanyisa apartheid, kambe leswi va swi hlulaka swi endla leswaku rainbow nation, ri va xikombiso xa matimba ku rivalela ni ku ringeta ku aka tiko hi vun'we.

Ku olovisa ku vulavurisana loko u tiva tindzimi to tala, swi pfuna ku twisisa ni ku vulavula ni ku, ni vanhu vo hambanahambana hi ku olova ku endla leswaku u kota ku va ekusuhi na vona. Ku aka vun'we ni ku xiximana. Ku tirhisa ririmi ra munhu un'wana swi kombisa ku n'wi xixima naswona swi aka vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka vanhu.

Ndzi tsakela ngopfu eka ku tshinya hi nomu hikuva, ndlela yo dyondzisa ku kongomisa ni ku tlakusa vana hi ku ka hi ku nga vavisani ni mirhi kumbe mbilu ya vona. Yi kombisa rirhandzu ni ku twisisa. Ku tshinya hi nomu ku nyika n'wana nkarhi wo twisisa leswi a swi endleke ni ku dyondza ku endla kahle.